Ke tla qala ka ho sheba router-a ya ka hore e ntse e light-ile na haeba ho jwalo, ebe ke ntjhafatsa hokelo kapa yona connection ya computer-a ya ka hore e boele e tshware marangrang hantle hape ke tsebe ho tswela pele ka mosebetsi wa ka.

Dipina tseo ke di ratang ke dipina tsa siZulu. Mmino wa teng o bitswa maskandi, ke o rata haholo mmino ona hobane o na le molaetsa haholo ka ntho tse fapa fapaneng tsa bophelo o bile o ya kgothatsa. Ke rata ha ba letsa katara ya bona ha ba bina mmino ona. Ke ka hoo ke dulang ke bapala mmino ona wa maskandi.

Tsela e re ka e etsang ho boloka data ke hore re kwale di-APP tse sa sebetseng kgafetsa founung, hobane di sebedisa data haholo le ho ho thibela hore founu ha e update e se ka update-a ka bo yona, e ngwe tsela ke hore re sebedise data nthong tse tla re tswela molemo feela.

Marangrang a hokahantswe ke system tse fapaneng tse laolang internet kaofela di hokahantswe ke di-router di-saver le marangrang a mang. Data e fetiswa ka di-packet tsa internet tseo di tsamaiswang ka marangrang ho sebediswa di-packet tse tjhentjhang technology. Mesh topology ke marangrang moo node e nngwe le e nngwe e hokahantswe teng ho di-node tse ding tse fapa fapaneng.

E nkukile kgwedi tse pedi hore ke hlokomele hore ba hack-ile Wi-Fi ya ka nthong e ile ya etsa hore ke hlokomele ke hore kgokahano e ne se e tsamaya hanyane haholo ebile nako e ngwe e ne e tsamaya e kgaowa. Ha ke tletleba batho ba e kentseng ba ile ba tla ka potlako haholo ho tla nthusa. Ba ile ba nkeletsa hore ke sebedise password e seng bonolo ke tjhentjhe le user name ya ka ba re ke o le ke sheba router locks tsa ka, nako le nako ba re ke tlose Wi-Fi protected set up e leng hore di-hacker di se ka ba le tsela e bobebe ya ho kena ho Wi-Fi ya ka.

Hello nkgono ne ke batla ho hlalosetsa hore sejana seo sa satellite se tlameha ho lokiswa ke batho ba se kentseng e leng ba di-satellite nna kapa motho e mong ha re na tokelo ya ho tshwara sejana seo. Ke tla tla le dinomoro tsa ofising ya bona, re tlo ba founela kapa re ye toropong ofising re lo kopa thuso ha ba nke nako e telele, ba tla re thusa ka potlako.

Dikanale tsa sekotlolo sa satellite e patalwang di tshwere dikahare tsa maemo a phahameng haholo. Nna ke rata dikanale tse ka tse sa feteng bohlanong, ke rata ho shebella kanale ya ditaba, ya bolo, ya bana moo ba shebellang dipopaye ya tsa tlhaho le ya dipale. Ke fumana nako ya ho shebella ha ke tswa mosebetsing ho tloha ka hora ya botshelela mantsibuya ho fihlela ka hora ya leshome le ka di-weekend ke ya shebella ha ke sa ya mosebetsing.

Papadi ya bolo e monate haholo ebile ke e rata ho feta dipapadi tse ding tsena kaofela makeisheneng mona e thusa bana ho tloha diterateng le ho tlohela botlokotsebe bolo e kopanya ditjhaba ha e tlo bapala jwalo ka Moqebelong ona o tlang. Thabo ke e makatsang e tlisa kopano le kutlwisiso haholo tjhabeng se setso hape bolo e re fa moqoqo le ho ba o kopane le moditjhaba empa le qetella le utlwana ka puo ya bolo feela.

Ke nahana hore ntho o e entseng ha e ya dumelleha ho hohang ka hore o se ke wa jwetsa batswadi ba hao hore o tlo hlahella video-ng ya mmino haholoholo hoba o monyane dilemong, o tlameha ho fumana tumello ya batswadi o sale monyane ebile ha o tsebe ditokelo tsa hao video -ng eo se ke se boneng, ha se ya nthabisa hohang. O tlameha ho hlompha mmele wa hao jwalo ka ngwanana. O se ke wa dumela ho sebediswa ke dibini tsena ha tjena, ke na le mohopolo wa hore o ke ke wa phetha o etsa ntho e tjena o tla shebana le dibuka tsa hao, o qetelle dithuto tsa hao.